Kubalulekile uba uye kwiziko lezempilo okanye kumaziko athengisa amayeza wenyani akhuselekileyo. Ngoba xa uthe watya la amayeza wehlelwa yinto, uyakwazi ukubuyela kwelaa ziko ubuthenge kulo okanye ubufumene kulo amayeza ukwazi into yobana ungancedakala, kubonwe into yobana la mayeza onakele phi. Futhi ke enye into endingayitsho kukuba kwezi ndawo zithengisa amayeza wenyani na ekhuselekileyo bayaqinisekisa ukuba la mayeza abathengisayo awakho madala, asesemgangathweni ukuba angathengiswa futhi angatyiwa ngabantu.

Hayi, akuyomali engako. Imali endingathi yeyona yakhe yankulu ekuthengeni amayeza ndingathi ngamakhulu amathathu weerandi.

Ndingathi ngabantu abaqala kwiminyaka elishumi elinesithathu ukwenyuka ngoba ke uxinezelelo lwegazi akukhethi minyaka ngoba ludalwa zizinto ezininzi ezahlukahlukeneyo ebantwini. Kwabanye idalwa zizifo banazo ezihamba kunye nalo uxinzelelo legazi, kwabanye yindlela abatya ngayo. Kwabanye indlela abaphila ngayo nezi nezinto abazisebenzisayo ezingalungelaniyo negazi okanye nomzimba wazo, ezihamba zihambe zenze uxinezelelo lwegazi.

Okokuqala kukuzama ubacacisela abantwana ukuba sonke siyafana kukwahluka nje kwendlela esidalwe ngayo kodwa loo nto ayithi uba mcalucalule omnye umntu ongafaniyo nawe. Wonke umntu udalwe nguThixo ngendlela yakhe emfaneleyo. Eyona nto ibalulekileyo kukwenza abantwana bayiqonde ukuba lo mntana azikhethelanga ngeli hlobo alilo, yindlela uThixo athande ukuba abe ngayo kwaye udinga abahlobo abazawumenza azive naye engumntu phakathi kwabanye abantu. Kubalulekile ke uba abantwana ungaqale ubangxolisa, uqale ubafundise kuqala ukuba ewe wahlukile kuni kodwa uyafana nani, ngumntu naye.